Ntatemoholo ha o sheba mohala oo wa hao, hona le lebenkele la di-App-e moo o kgonang ho ka fumana mefuta e fapaneng ya di-App-e le ngotswe play store. Ha o kena moo ho play store ntatemoholo, hodimo mane hona le moo ho ngotsweng search. Ha o kena moo ho ngotsweng search, o tobetsa hodima lona ebe o ngola lebitso la banka ya hao. Ha o qeta ho ngola lebitso la banka ya hao, hona le moo ho ngotsweng install. Ho bolela hore o tlabe o kenya App-o ena ya banka mohaleng wa hao. Ha e se qetile ho etsa install, e tlabe e se hlahella le ha o se tswile ka moo, e hlahella di-App-ong tsa hao. Ebe wa tobetsa, wa e bula ebe jwale o kenya dintlha tsa hao. E tlabe e batla dintlha tsa hao tsa karete, e batla le ho netefatsa hore ke wena, e batla o nke senepe mohlomong sa hao. Ha o so qetile ho etsa dintlha tsena kaofela, o kentse bo PIN tsa hao kaofela. O tlabe o so kgona ho sebedisa App-e ena. Ke kopa o ska dumella mang kapa mang ao thuse. Ha o hloka thuso, o etele banka e haufinyana le wena.

Malome o hloka hore o shebe sekgahla sa phethoho sa di-dollar-ra ho di sa, ho ya diranteng sa letsatsi. Ka nako tse ding o ka fumana hore dollar-ra e le nngwe e lekana le diranta tse itseng, mohlomong e lekana le eighteen ranta ha oe fetolela ka diranteng tsa rona. Then o hloka le ho etela banka kapa ofisi ya currency exchange batla ho kgona ho thusa teng. Ebe ha o eta ha o lebale pasa ya hao, o ya ka pasa ya hao. Mme o tsebe hore sena sohle se tloba le tjhelete o tlo tlameha ho lefella hore o tlo kgona ho fetolela tjhelete ya hao oe fetolela ka diranteng. Ebe o kgona hore o be le tjhelete account-ong ya hao, o etse bonnete ba hore ona le tjhelete account-ong ya hao.

Ke atisa ho sheba sekoro sa ka sa credit-e kgafetsa hoba kena le App-o ya clear score e kgonang ho nromella melaetsa ka hara email-e ya ka hore tle ke shebe hore diphethoho tse teng ke di feng ho sekoro sa ka sa credit-e. Mme ke ile ka hlokomela hore ntho e amang sekoro sa ka sa credit-e ke hore ke ile ka etsa sekoloto se sa kgoneng ho se patala hona jwale. Jwale seo se ile sa theola sekoro sa ka haholo, se se dula se le ka tlasa five hundred and eighty. Jwale sena se etsa hobe thata hore nka kgona ho fumana credit card, ha ke kgone ho fumana credit card ka sekoro sa ka sa credit se kenang le sona hona jwale.

Savings account-o ke savings account e tlwaelehileng eleng horeng o kgona ho fumana kapo ho fihlella tjhelete eo oe kentseng ka moo nako e nngwe le e nngwe ha o batla. Empa fixed deposit-e ke ena e mona eloreng ha o kentse tjhelete ho yona ha o kgone ho e fumana nako e nngwe le e nngwe ha o batla hoba tlabo ipehetse hore o batla ho e fumana ka mora dikgwedi tse kae kapo ka mora dilemo tse kae? Mme jwale ha o so batla ho e fumana, ebe mohlomong o o batla ho e fumana. Ke mole moo o tlo fumana o tlo tlameha o patale kapo banka e tlo qetella eo batla ho hula tjhelete e itseng sebakeng sa hore wena o ntshitse tjhelete ena pele ho nako eno e behetswe hore o tlo e nka ka yona.

Ntho ena ya tefo ya balloon-e e amme batho ba bangata hoba batho ba bangata ba qetella ba patala dikoloi dilemo-lemo empa ba qetelle ba sena tsona. Lebaka ke hobane ha o qala ho patala sekoloto sena sa koloi, eba sekoloto seo o bonang hore o ka kgona ho se patala. Empa ha o so le ka hare o hlokomela hore hona le tefo ena ya balloon-e eo qetellang o bona o so sa kgone ho e lefa. Jwale ho bohlokwa haholo hore pele o reka koloi, botsisisa hantle ka konteraka ya hao hore na ntho ena ya balloon-e e sebetsa jwang? Mme o kgone ho ipotsa le wena jwalo, bonngweng ba hao hore ebe ke tjhelete e ke tlo kgona ho e lefa ena. Ebe ha o qeta moo, o sheba le tjhelete eo kgethileng hore o tlo e patala ka kgwedi hore na ke tjhelete o tlo kgona ho e patala dilemo tseo o ipehetseng tsona hore o tlo kgona ho e patala. Mme ha eba o so le ka hare, ebe ha wa utlwisisa kapo ho wa bala kontraka. Ho bohlokwa haholo hore o hle o ithute hore o boloke tjhelete hore o tlo kgone ho patala ditefo tsena tsa balloon-e ena o qetelle o sa lahlehelwe ke koloi ya hao.

Ha hona nnete e fetang ena. Technology e se nkile dintho ya di beha lenaneho le leng. Hoba hona jwale o so kgona ho bula account ka App ya banka, o kgona ho kena App-ong ya banka, mme o nke feela setshwantsho sa hao se bitswang selfie. O kenye dintlha tsa hao ebe o kgona ho bula account ya hao, o kenye le address-e ya hao moo dulang teng. E nngwe tsela o kgonang ho bula ka yona account-o, ke ha o ka ya website-eng ya banka oe sebedisang o fihle moo o kenye dintlha tsa hao, o kgona ho bula account-o. Le yona e tlo batla hore o netefatse hore ke wena a bulang account-o eo ka tsela ya hore e tlo batla o nke senepe sa ho bontsha hore senepe sa hao se tsamaellana le pasa ya hao tlabe oe kentse moo. Jwale e se le tsela e bonolo ya hore batho ba ka bula di-account. Dibanka tse ding di kgona le ho bula account-o ka tsela ya WhatsApp-o, o kgona fela WhatsApp-a moo o bue le batho bao thusang mme o kgone ho bula account-o. E se le tsela tse bonolo.

Ausi ke a utlwa credit card ya hao e hannwe ke banka ono batla ho e etsa ho yona, lebaka ke credit score ya hao. Jwale ha re hlalose credit score ena ke eng? Credit score ke palo e bontshang hore na o motho a patalang dikoloto jwang? Hore na o motho a tshepahalang kapo tjhe? Jwale credit score enana hangata e qala pakeng tsa zero ho isa ho eight hundred and fifty. Jwale ha ona le credit score e mane hobo ma seven hundred ho ya hodimo kapa six hundred and eighty ho ya hodimo, hoba ha bonolo hore o ka fumana sekoloto. Empa jwale ha credit score ya hao e qala ka five hundred and eighty e ya tlase, banka e ipotsa dipotso hore na ebe e ka kgona ho o tshepa kapa e se ka o tshepa ka mokitlane kapo sekoloto sena seo o batlang ho se nka? Jwale credit score e ama bophelo ba hao ka tsela e jwalo.